Angamnceda ngokuba amxelele uba makamane efunda i-chapter enye ngemini ukuzinceda indlela yokwazi ukuthetha isiXhosa, ngokuba ke sinesiXhosa esityebileyo. Then angayifunda as umntu ofunda enye incwadi, amane efunda iphepha elinye ngemini, ngoba ke xa ufunda iBhayibhile as umntu okholwayo awuye ufunde iphepha lonke, ngoba ufuna ufunda uve ukuthi uThixo uzama uthini kuwe. Ngoko ke, uye ufunde iivesi ezithile. Ngoko ngumntu ofuna ukufunda nje incwadi makafunde i-page nganye ngemini ukuze ade akwazi usithetha kakuhle.

Hayi, zange ndanayo inkxaxheba kwezo zinto. Andiyazi noba kwenziwa ntoni, andiyazi tu uba kwenziwa njani, kuqalwa phi. Hayi, azange ndaba ndayenza tu kwaphela.

Ndicinga mna kukuba umntana xa efunda kwezi zikolo zesiNgesi ungenzi uba afunde nolwimi lakowabo, yenye into eyenza uba batyeshelwe ecaleni xa besehleli nabanye abantwana. Ngoba kaloku lo mntana uthetha isiNgesi ogqiba angava ilwimi lakowabo olu lubalulekileyo uba makalazi nalo, ngoba kubalulekile umntu alazi ulwimi lakowabo asazi isiNgesi ngoba ke akukho apho siya khona ngolwimi lwethu, kodwa kubalulekile ukuba ulazi ukwazi ukuncokola nabanye abantu. Yiyo ke loo nto baye babekelwe kulaa ndawo yoba baziphakamisile okanye kutheni ngoba kaloku umzali uye wafeyila ufundisa umntanakhe isiXhosa, wamsa kwisikolo sesiNgesi ogqiba akamnika uba makafunde nolwimi lwakowabo.

Ngoba lubaluleke kakhulu utyalo, ulimo kule ndawo ndikuyo and abantu abanintsi ngoku bangena kwinto yoba umntu abe negadi encinci eyadini yakhe. Njengam lo, ndinayo nam igadi apha phambi kwam endlini. Ndinesipinatshi, ndine-green onion ndine-green pepper, andisazithengi ezo zinto. Ndine ke ndinazo neezitrobheri because le gadana encinci iwesi ke itshilisi, abantu bade bamane bezozozicela kum iitshilisi neziqhamo zeetshilisi ezikhula okokoko. So, zezo zinto onokwazi uzikhulisa and ukwazi uzisebenzisa endlini. Awu, andisazithengi ke ngoku mna ezinye izinto eshophu. Ndithenga ezinye nezinye but ezinye andizithengi, ndinazo.

Ngendlela endike ndive ngayo, umntu xa efuna indawo yokuhlala kwilali ethile funeka adibane nosibonda, afune elo nxiwa kwasibonda. Akwazi ulinikwa kwasibonda nangabahlali bapha, ukuze ufumane inxiwa ezilalini.

Kukubaxelela ukuthi kubalulekile ukuthi kunwatyiswe kuvuyiswe umntana loo, ngoba abantwana aba bavumelelene. Ngoko ke, kubalulekile ukuba bayazi uba aba bantwana funeke bephilile nabo. Aba bantwana funeke bethenge eyabo indlu. Umntana wenu noba na uyathathwa funeke niyazi uba makangafiki pha alambe, ngoba bona babone imali enkulu abanoyifumana pha emyenini. Mabayazi uba lo mntana wabo bamtshatisayo funeke esapotiwe apho aya khona, atyiswe, anxityiswe. Funeke ba nabo bazawuba neengxaki zabo zabantu abatshatile zezimali. Ngoko ke, funeka bayicinge yonke loo nto leyo before bacinge ukutyabula babone ubutyebi.

Ukulobola kubalulekile not ngokuba uthi umntu uyamthenga. Ngokwesithethe sethu thina bantu bamnyama esenza ngaso and yindlela umntu aye abone ukubaluleka kwentombi yakhe ayithathayo and ngokuba as indoda ndisebenzile. Ngoba le mali uyolobola ngayo ayomali ekufuneka uyiboleke, yimali ekufuneka ube uyisebenzele as indoda, ukubonisa ukuthi ndizawukwazi uyikhathalela le ntombi yenu as umyeni wakhe. Ndizawuba yintloko yekhaya, ndizawuqina umqolo, ndikwazi usebenza ndisebenzele intombi yenu, ndisebenzele abantwana bam. Soze isokole intombi yenu xa ihleli nam.

Ichaphazela kakhulu ngokuba kaloku niphela ngoku kusityiwa oku kutya kungekho sempilweni. Yiyo nale nto ngoku ulutsha langoku ulibone uba likhawuleza luguge, lukhawuleza lubonakale ludala ngenxa yezinto abazifaka emzimbeni wabo. Nokugula bakhawuleza bagule. Abantwana ngoku sebenee-chronical illnesses bebancinci, kanti zizinto ezo ezifumana abantu abadala not abantu asebebancinci. Iinto ezinjengeeswekile nezi zinto, kanti zenziwa koku kutya kuyi-fast food kutyiwayo phandle apha and kutyiwa almost everyday. Yiyo ke loo nto yenza loo .